Ndzi vona yi ri kahle eka vakhegula lava pfumelaka vinyi lava mi kumaka leswaku a va hlayisekanga emakaya va tshama na vanhu vo ka va nga vahlayisi hi ku hetiseka.

Ndzi lava leswaku kokwani Mashele va ya va ya va ya hlayisiwa evuhlayiselweni hikuva va kurile swinene hina as vana va vona ni vatukulu ha tsandzeka ku va hlayisa hikuva hi boheka ku ya emitirhweni hi famba mpundzu hi vuya vusiku a va kumi ku hlayiseka ko enela hikuva i munhunkulu hala tlhelo va na mavabyi. A ku hlayiselweni ku na manese madokodela na vanhu vo va kambisisa nkarhi na nkarhi va tshama va hlayisekile.

Loko u dyuharile swi na nkoka leswaku u va na muhlayisi hikuva swi tele swilo swo tala leswi u nga tsandzekaka ku tiendlela wena n'wini. Loko u ri na muhlayisi u kota ku ku endlela hinkwaswo leswi wena i i tsandzekaku ku tiendlela naswona u kota no ku yela lomu wena u tsandzekaka ku ya kumbe ku ku heleketa lomu u faneleke u ya kona hikuva loko u dyuharile ku na swin'wani na miehleketo a wa ha hleketi hi ku enela. Loko u ri na muhlayisi muhlayisi wa wena i ku kota u kota ku ku hleketelela no ku pfuna laha u fanelaka u pfuniwa kona.

Kokwani va fanekele va ya vuhlayiselweni hikuva laha kaya a va hlayisekangi ku hava munhu wo va kambisisa nkarhi na nkarhi. Vatswari va mhani mi va mi ye mitirhweni hina vana vatukulu hi va hi ye xikolweni kokwani va sala va ri voxe loko ko sala ku humelela swin'wana swo biha ku hava loyi a nga va twaku a va a tsutsuma a ta va pfuna kambe loko va ri evuhlayiselweni va ta kuma vuhlayiseki bya mikarhi hinkwawo hikuva a vuhlayiselweni ku na vanhu lava va nga thoriwa leswaku va va kambisisa nkarhi na nkarhi va kota ku va pfuna leswaku loko ko va ku ri na swin'wana va fanelaka va va swona va va pfuna hi swona hi nkarhi walowo va kuma ku pfuneka.

Home based care i vanhu lava va jikajikaku na makaya va famba va lava va hlayisa vadyuhari na lava tsandzekaka ku tihlayisa.

Nhlayiso wa le kaya wu tisa vukorhokeri bya siku na siku emakaya vadyuhari.

Vadyuhari vanhu lava va nga koteki ku famba vanhu lava va vabyaka na vanhu lava va tshamaku ekule na titliliniki.

Ina vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi mfumo.

Va fanele va va va ri na ni mixaka ya swikili.

Hi ku vona a hlayisekile a basini no va kahle emiehleketweni loko ku ve i munhu wo vulavula u kota ku vulavula na yena u n'wi vutisa leswaku u khomeka njhani u titwa njhani u titwa njhani hi vatirhi va yena lava va nga le ku n'wi .

Ndzi nga n'wi hlawula hi ku n'wi lavisisa.

Vukorhokeri bya le kaya bya antswa hikuva mudyuhari wa hina hi va hi tshame na yena nakona kwala kaya hi n'wu vona masiku hinkwawo hi karhi hi n'wi vona na yena a hi vona a swi vona leswaku hi kona ha n'wi rhandza ha n'wi seketela ha n'wi hlayisa naswona a hi n'wi rivali hikuva hi va hi ri na yena hi n'wi komba rirhandzu ra masiku hinkwawo.

Ndzi nga vulavula na vona hi ndlela leyinene yo xixima ndzi va kombisa hi laha mimirhi ya vona yi va pfunisaka hi swona eka rihanyo ra vona. Ndzi nga va kombela ndzi va tiyisisa leswaku mina tanihi ku munhu loyi ndzi va pfunaka ndzi nga ka ndzi nga va lahli so a ndzi ku ndzi kombela va nwa mimirhi ya vona ndzi nga va kaneti leswaku loko va ku va nwile ndzi ta ku himpela mi nga va mi nwile kambe ndzi kombela mina nakambe hikuva mina as mu mu mu mu munhu loyi a mi pfunaka ndza swi tiva leswaku mi fanele mi nwisa ku yini hi ndlela ya kahle yo hlonipha.

Ndzi nga va dyondzisa hi swakudya na leswi swi endlaka endzeni ka miri wa hina ndzi va kombisa leswaku loko munhu a dya swakudya swo karhi swi endla yini eka miri wa vona so se ni ndzi nga va pimanisa ndzi va kombisa leswaku a va endli a va dyi xi a va pimi ndzi nga va pimela ku ri va dya swakudya swa mpimo wo tani ndzi va komba leswaku swa machukele swi nga ka swi nga pfumeli kumbe ndzi va pimela switsongo ku ri va kota ku enerisa mbilu ya vona kambe ndzi ndzi rhanga ndzi chekisisa leswaku rihanyo ra vona ra pfumela ku ri va nga dya switsongo leswi ndzi nga va ndzi nga va ka ndzi va pimele swona na.

Ndzi nga va kombisa leswaku va nga vileli hi ku fa hikuva hinkwenu a hi swi tivi leswaku va ya fa rini so se ni xa nkoka i ku va va tidyondzisa leswaku va hanya hi ku tsaka va tshama va tsakile va tshama va tsakile leswaku moya wa vo leswaku na loko se ku ya fika nkarhi wa vona wo fa va fa va tsakile va kota ku va nga heti nkarhi wa vona wa le misaveni hi ku vilela hi swilo leswi va nga swi tiveki leswaku swi ta fikela rini. Ndzi nga va kombisisa leswaku ha wa a ku na xo biha xi nga humelelaka hi vona loko va lova kumbe vo fa ni ta va hlanganisa na family ya vona na va muti wa vona.

Vubihi i ku va vatirhelamfumo va ri na ku u tlanga kumbe ku ka va nga tekeli vavabyi a nhlokweni kambe leswinene i ku va u kuma ku pfuneka u nga ri na mali u nga ri na nchumu kambe kota ku pfuneka u kota ku muka kaya u hlayisekini.

Home based care i nhlangano lowu va tirhaka hi vadyuhari na vatsoniwa i vanhu lava va sukaka eka swibedhlele kumbe laha va hlanganaku kona ko hambanahambana va famba hi le makaya va kambela vatsoniwa na vadyuhari leswaku va hlayisekile ke ina ndzi vona swi fanerile hikuva van'wanyani va tshama ekule na le swibedhlele naswona a va hlayisekangi kambe swi fanerile leswaku va ka home based care va famba va va kambela ku ri loko vo kuma swin'wanyani swo biha va ta kota ku va nyika ku pfuneka hi xihatla.

Ndzi vona swi ri na nkoka leswaku va kuma muholo hikuva loko munhu a dyuharile a ri mukulu wa tsandzeka ku ti tirhela kambe swi fanerile leswaku a kuma ku pfuneka leswaku na yena a ta kota ku ti hanyisa.

Tanihi nhloko ya muti ndzi nga endla leswaku ndzi kumela mudyuhari wa le mutini wa mina muhlayisi loyi a nga ta n'wu khoma kahle loyi a nga ta tshama na yena hi masiku hinkwawo a endla no vona leswaku u hlayisekile.

Ina ndzi vona swi ri kahle ku va pfuna hikuva laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi le kulweni na tinkingha ta vusweti no pfumaleka ka mintirho ni vona swi swi swi pfumeleleka kumbe swi ri kahle leswaku va kota ku pfuniwa hi mali ya midende leswaku va kota ku ti hanyisa loko va karhi na vona va pfuka va zamazama ku kuma swin'wani swo fana na mintirho.

E-e ndzi vona yi nga ringananga hikuva mali ya social grant i yitsongo hikuva swilo swi gonyile laha Afrika-Dzonga swakudya kumbe swa nkoka leswi swi xaviwaka swa durha mali leyi yi kumiwaka eka social grant a yi xavi na leswitsongo leswi lavekaka emutini.

Ina ndzi vona ti phakela vukorhokeri bya kahle hikuva titliliniki to tala leti mina ndzi nga va na nkateko wo ti endzela ndzi a ndzi si fika ndzi kuma leswaku va ku ku hava tiphilisi kumbe leswi va fanelaka va pfuna munhu hi swona ndzi fika ndzi kuma ku pfuneka hi nkarhi lowu ndzi fikeke hi wona.

Mfumo wu nga endla leswaku ku thoriwa vatirhi vo hlaya ku tekiwa ni vukorhokeri bya le madorobeni byi yisiwa ematikoxikaya ku endliwa na ti-mobile tliliniki leswaku ti kota ku endzela ematikweni xikaya ti famba ti nyika vanhu vukorhokeri lava va nga tsandzekaku ku endzela titliliniki kumbe swibedhlele la swi nga kona.

Nkoka wa ti-mobile clinics ematikweni i ku va va tisa e vukorhokeri a kusuhi na laha vanhu va nga kona hikuva vanhu va tsandzeka van'wani va pfumala swo famba leswaku va ta kota ku endzela etitliliniki na le madokodeleni hikuva titliliniki ti va ti ri kule mi kuma leswaku a va na mali se ti-mobile clinic loko ti karhi ti endzela ematikweni matikwenixikaya ti va ti karhi ti pfuna hikuva ti tisa vukorhokeri vanhu va pfuneka hi xihatla nakona va ri ekusuhi na makaya.

Ina ndzi vona swi ri na nkoka leswaku matikoxikaya ku va na titliliniki ta le kusuhi hikuva ku na man'wani mavabyi i ma xitshuketana loko titliliniki ti ri a kule mi ta kuma loko se a ya fika vuvabyi byi va se byi godzomberile van'wanyani swi veka rihanyo ra vona hikuva loko ti ri ekule van'wani va pfumala na swo famba mi kuma leswaku loko vanhu va ha yimele swo khandziya swo va yisa eswibedhlele swi va swi endla leswaku rihanyo ra vona ri ya ri karhi ri dzika.

Ndzi nga endla hi ku kombela lava va nga na swikanyakanya kumbe timovha leswaku va n'wu heleketa exibedhlele hi ku hatlisa hikuva ku na mavabyi man'wanyani ya ti lavelaka lava va nga va swi dyondzela hikuva u ta ku u lava ku pfuna kasi a wu endli swona ivi swi veka rihanyo ra yena enghozini.

Leswi swi endlaku leswaku ti hlwela ku fika mi nga kuma ku ri leswaku ku va ku pfumala timovha to swo fana na tiambulense leswaku ti hatla ti fika hikuva laha Afrika-Dzonga ku na nkingha yo pfumaleka ka swo fana na tiambulense loko wa ha fowuna u lava ku pfuneka va ta ku byela leswaku ambulense ya ha humile leswi swi vekaku vutomi bya vanhu enghozini.

Tindlela leti tirhisiwaka ku hlohlotela vanhu ku amukela no landzelela treatment ya mavabyi ya HIV ku nga va ku ri ku va dyondzisa hi yona HIV and AIDS u va dyondzisa u va byela khombo ra loko va nga landzeleli treatment-e u va kombisa na vuyelo wa loko va landzelela treatment u va kombisa leswaku ku na rihanyo a ndzhaku ka loko u va u khomiwile hi mavabyi yo fana na lawa u va kombisa leswaku loko u tikuma u karhi u landzelela treatment ya wena u va u karhi u endla leswaku rihanyo ra wena ri ya henhla kambe loko u nga landzeleli treatment-e rihanyo ra wena ri ya hansi.

E-e a swi lulamangi ku kayivela ka vatirhi hikuva swi veka rihanyo ra vanhu lava va lavaku ku pfuneka enghozini loko vanhu va fika uvutshungulweni la va fanelaka va tshunguriwa kona va fanele va kuma ku ri na vatirhi vo enela leswaku va ta kota ku tshunguleka hi xihatla kambe loko vatirhi va fika va kayivela swi endla leswaku va fika va tshama nkarhi wo leha va nga va nga se kuma ku pfuneka.

Xitshunxo i ku va ku va na tilayeni kumbe va endla leswaku vanhu lava va nga khomiwa hi mavabyi kumbe lava vuvabyi bya vona byi li nga le ka nxungeto wa vutomi va nga foli tilayeni va kuma ku pfuneka hi kan'we loko va ha ku fika eswibedhlele va hundziseriwa eku pfuniweni no endla leswaku ku va na vatirhi kumbe vona madokodela vo vo enela eswibedhlele ku va na vatirhi lava va tshamaka etilayenini va karhi va kambela vanhu lava va nga kona ku ri va ta kota ku vona lava va nga le khombyeni kumbe lava vuvabyi bya vona byi nga le henhla.